Ke akanya gore didiriswa tse di botlhale di tla nonofatsa di tla tswelela go fetola matshelo a rena di nonofatsa matšhelo a rena. Di dire le matšhelo a rona a be botoka. Ka gonne thekenoloji ya sejalo-jalo e thusa mo botshelong ba rena e dira dilo di be bonolo.

Dilo tse di dirileng gore tse di dirisiweng mo matšhelong a rena ke thekenoloji le motlakase ke tsona tse di dirang gore matšhelo a rena a be bonolo.

Ke akanya gore didirisiwa tse di botlhale di tla ama tlhokomelo ya boitekanelo le thuto le dipalangwa ka gonne dilo tsa sejwalejwale di thekenoloji ke yona e dirang dipalangwa di tsamaya ka thekenoloji. Dilo dithuto go dira thekenoloji, botshelo bo nonofetse bokaone ga go sa tšhwana le sejwalejwale. Botšhelo ba sejwalejwale bokaone ga bo sa tšhwana le ba bogologolo thekenoloji e kaonafaditse bophelo ba rona.

Ditlhwatlhwa tsa kwa godimo di ama batlhoka tiro ka gonne di batla madi a mangata a batlhoka tiro ga badiri ga bana madi. Ba lakatsa go ba le yona data ka gonne dilo ka bongata sebediswa ke data.

Ke dirisa data ya Telkom-o ke reka ka two fifty. E fetsa kgwedi ke ya thirty days gore ke tlhophe yona ka gonne yona e botokanyana ga e batle madi a mantsi a godimo and e nna sebaka.

Data e ke e sebedisitseng ke ya Telkom-o ke e sebedisa lobaka la go fitlha di-thirty one. Ke e rekile ka di one e feditse kgwedi. Fa motho a tshwanetse go reka data e o tshwanetse go batla simcard ya Telkom reke le airtime e madi a Telkom-o LTE ya data ya Telkom.

Data ya di-gig tse ten, ten gig ten ya motshegare le ten ya bosigo.

Mafaratlhatlha a five G a dira botoka ka gonne a tsamaela ka pela network ya teng e ka pela. Mafaratlhatlha a gona a ka pela fa o dirisa technology ya siana dilo ga o di nyaka ga o sokole ga o sokole le ka mafaratlhatlha.

Data e nna ke e šhomisang ya Telkom-o e tsenya o tsenya metsotso pele, fa o fetsa go tsenya metsotso o tobetsa star one to three hash. O tobetsa number one e leng monice o boa o tobetsa one hape o tobetsa number ba five ya LTE wa tobetsa gore for thirty days wa e tobetsa wa e reka ka two hundred and fifty ya thirty days.

Gore data ya me e bolokege ka dira gore he ke sa sefe se phone ke phela ke tswaletse data gore e sa dira e ne e le one e nna ke sa e dirise. Ka metlha le metlha e ke fetsa go e dirisa ketekima data.?????

Fa ke ya fa lebenkeleng ke reka mowa ka fetsa ka go fetisa gore o nne data ka gonne fa ke rekile mowa, fa ke lokela ke kgetha le go reka data fa ke reka mowa wa two hundred and fifty ke kry-a le extra two hundred and fifty. Go botoka go reka mowa o fetise data ka gonne o kgona go kry-a le extra airtime e o tle o dirisang go dira di-call mahala.